Dikotla tse di botlhokwa tse dithulaganyo tsa dijo tsa sekolo di tshwanetseng go di baya kwa pele ke di poroteini, di-mineral-e le di-vitamin-e. Mme gape le di-amino acid-e ka gore ke tsone tse di tlhokagalang thata mo kgolong ya ngwana.

Fa nka bobola ka ya tleliniking mme ka newa ditlhare tsa setso, nka itumela thata ka gore ke a di tshepa di tswa mmung, ke tshepa di na le di nonofo le dikotla tse e leng goreng di maleba go ka tsosolosa itekanelo ya me. Nka se tseye dikgato dipe go ba lwantsha, nka itumelela se ke se neilweng.

E sa le ditleliniki di simolola go dira di ura di le some a mabedi mo letsatsing, thuso ya pholo e kry-ega bonolo, gape le rona batho ba ba nang le bothata jwa malwetse a e le goreng re a tseela dipilisi kgwedi le kgwedi go ya go ile, jaaka bolwetse jwa sukiri le bolwetse jwa high blood pressure. Re kgona go fitlhelela dilo tseo, jaaka maloba bolwetsi jwa sukiri bo ne bo kubugile, dipilisi tse di fedile ka kgona go di tabogela kwa tleliniking ka ura ya bo robongwe mo gare ga bosigo.

Lelapa le ka thusa ka dilo tsa mo 'tlong le ka.

Kana fa motho a sa thusiwe ka nako, bangwe ba kgona go ngatega, bangwe ba ka swela fa pele ga gago. So, ka jalo .

Ke akanya gore puso e dira se sentle thata mme se ka tokafadiwa ka go isetsa bagodi melemo kana tsone dipilisi tse ba di tlhokang kwa malapeng a bone go efoga kgang ya gore ba ye go ema mo mmeleng e meleele-leele, e se re gongwe ba latlhega mo meleng.

Bolwetse jwa kankere bo ka kry-iwa kana bo ka bonwa fa motho a ka ya ko lefelong la pholo go ya go itekola. Mme fa a fetsa go itekola a latele ditaelo tse a di newang ke batho ba ba berekang ka pholo, e seng jalo go ka nna matsapa nyana gore a bo lwantshe.

Mafelo a pholo ke one fela a ka thusang banna ka malwetse a a sa foleng, ga gona lefelo lepe gape kwa ntleng ga go ya kwa lefelong la pholo.

Batho ba ba dirang ka molelo kana ba ba timang molelo ba tshwanetse gore ba nwe metsi ka gale, ba apare diaparo tsa bone tsa go itlhokomela gore ba seka fisiwa ke molelo.

Ke kile ka bo ke na le bothata jwa boitekanelo jwa tlhaloganyo, ke sa itshepe, ke sa bone le mosola wa go tshela mme ka etela lefelo le lengwe le e seng la puso mme ba nthusa thata ka itekanelo ya tlhaloganyo.

Long-acting reversible contraception di thusa thata mo thulaganyong ya go laola pelegi ka gore o be o tsale kana o belege bana ba gago ka nako e o batlang gore o ba belege ka yone. Mme gape bo na le bothata jo bo e leng gore bo bogolo ga go buiwe ke bone, bo feleletsa bo tlhaka-tlhakantse tsa sesadi gore mme o ya leng kwa ko teng ke menstruation-e nako nngwe e a tlhaka-tlhakanya.

Mo lefelong le ke dulang mo go lone re tsaya batho ba ba tsetsweng ka bogole tsia, re a ba thusa fa ba tlhoka thuso ya rona. Go na le yo mongwe yo o dulang mo re dulang teng, mme fa a na le bothata jwa go ka thusiwa re mo thusa ka gale, fa tshwanetse a kukelwe sengwe, re a mo se kukela.

Itshireletso e tlhokagala gongwe le gongwe. Go babalesega go tlhokagala gongwe le gongwe, mme ke maikarabelo a mongwe le mongwe a tshwanetseng a rutiwe le ko dikolong gore mongwe le mongwe o tshwanetse a itshireletse, mongwe le mongwe o tshwanetse a itlhokomele.

Go le gantsi setso se dumela fa rre e le tlhogo kana moeteledipele, mme fa moeteledipele a dira molao o a bo a o direla gore a sireletse ba e le goreng ga ba kgone go itshireletsa ka nako tse dingwe. Ga ke nagane gore setso ba ne ba se direla ko ntlheng go gatelela batho ba bomme, ke nagana gore ba ne ba se direla gore se thuse batho ba e leng gore ga ba kgone go ithusa ka nako e le goreng ba tshwanetse ba ithuse ka yone.

Ke bona batho ba ba dirang ka di-ambulance ba dira go menagane, mme bothata jwa bone e le kgang ya gore di-ambulance di bikinyana batho ba ba tlhokang dithuso tsa bone ba ba ntsi mme tharabololo ke gore go ka okediwa di ambulance le batho ba teng, bone ba leka ka natla go re thusa.

Motho yo o bolelelang a ka tswa a tshwerwe ke bolwetse jwa Tuberculosis o tshwanetse go kgwela segotlholo sa gage mo lebotlolong le le kgonang go ka dumelwa gore le kgone go a go lekolwa.

Bolwetse jwa dementia ke bolwetse jwa go lebala. Go le gantsi bo tshwara batho ba ba godileng, mme le motho yo e leng gore o kile a bo a tshameka bo-rugby, bo go goga thata jalo a ka nna le bolwetse jwa go lebala thata kana yone dementia.

Batlhokomedi ba bagodi ba ka thusa bagolo ka dilo tse di mmalwanyana. Fa o thusa mogolo 'tsatsi le letsatsi o feleletsa a go tshepa, e se ka nna gore fa o tshwanetse o mo thuse go na le mabakanyana a e le gore ga a na boleng o tshwanetse o mo thuse.

Tsela e le nngwe e ke naganang gore e ka thusa go kopanya melemo ya setso le dikalafi tsa sešweng ke .

Go ne go le thata nyana go kopana le ditsala kana le batho ba ke ba ratang ka nako ya lockdown. Dikgwetlho tse dintsi ne e le gore fa o ya go batla go ya marekelong o tshwanetse o nne le lebaka le le utlwalang gore go ya marekelong gape le gore o tshwanetse o nne le bukananyana e e tlhalosang gore o entilwe gore o ka tswela ko ntle. Mme seo e nnile bothata mo di kgolaganong tsa rona re le masika le baratani ba rona.

Ke nagana gore dikgoreletsi tsa go ka thibela mananeo a kalafi ya HIV le TB ke kgang ya di.

Nako nngwe o ka fitlhela mogodi yo motlhokomedi a lekang go mo tlhokomela a le tlhogo e thata, fa o re o mo naya kalafi ya gage a e gana. Ke nagana gore se se ka kgontshwa ke gore a tsenyediwe dikalafi tsa gage mo dijong a sa lemoge kwa teng.

Dikgwetlho tsa bana ba ba tsetsweng ka bogole di simololwa kwa lapeng fa ba simolola go palama dipalangwa tsa botlhe. O kry-e go sena mo ba ka bayang di-wheelchair tsa bone teng, ga ba fitlha kwa sekolong ga gona moo ba kgonang go tsamaela teng. Kgang ya di-wheelchair ka gore gotlhe o fitlhelele di-steps-e kana dikgato go sena mo e leng goreng go bidiwa ramp-e e e le gore tla ba kgontsha gore ba kgone go tsamaya bonolo fela. Ba bangwe ba e le gore ba na le bogole mo matsogong o fitlhele go sena motho yo e leng gore o rutilwe go ka ba ruta go kwala.

Banna ke batho ba ba ratang go ya kwa notagi e leng teng. Fa go ka nna le mananeo a e le goreng a ba latelela teng, a ba fitlhelela teng, go ka diragala dilo tse dintsi thata mo go tsosoloseng pholo ya bone le mo go ba bontsheng tshedimosetso ya gore ba ka ithusa jang. Banna ga ba rate go ya kwa ditleliniking kana ko mafelong a pholo. Ka ga jalo, ga o ka ba latelela kwa mafelong a notagi kana kwa mebaleng ya metshameko ke teng kwa o ka ba fitlhelelang sentle ka mo .